Diphetogo tsa gone yanong di 'irile gore batho ba le bantsi ba tlhoke mmereko or-e mebereko ya bone e fele ka gore dilo tse dintsi go ne yaanong re di bala mo dijithaleng jaaka tsone dikgang ga o di batla o tla di latelela mo mafaratlhatlheng.

Go na le batho ba ba sa itseng go tsamaisa or-e ke re go berekisa megala ke ra tsone di-cell founu, go na le ba bangwe ba ba sotlang ba bangwe mo di inthaneteng ba berekisa one thekenoloji go na le ba bangwe ba ba kgonang go e berekisa pila fela.

Data e a tura, data e a tura. Ga ba ka re 'rela fela di-unlimited datas tse di tlhwatlhwa tlase ba tlebe ba re bereketse pila, ga e le limited data deals eo yone e a tura.

Ke nagana gore Google e bereka pila ka gore dilo tse tsotlhe tse o di batlang tse o batlang go di itse, o kgona go tsena fela ko Google e be o ithuta o kry-a maele o kry-a tse tsotlhe.

Tshwanetse ba netefatse gore ga ba tseye motlakase ka gore ga ba tsaya motlakase Wi-Fi e a kgoreletsega like signal-e se a kgoreletsega, and-e ba re tsenyetse le di-tower tsa di-signal gore re seke re sokola thata ka di-network-e.

Ga motlakase o seo, di-network-e di a tsamaya, di-Wi-Fi ga di bereke, di-signal-e ga diyo. Gore go nne bo betere ke gore motlakase o seke wa tlhole o tsamaya or-e le ga o ka tsamaya o seke wa tsamaya sebaka, o seke wa tsamaya matsatsi ka gore o na le go tsamaya matsatsi.

Ga ke motho wa go reetsa seyalemoya mara gae ga nka kry-a e reeditswe le nna ka e reetsa.

Nna ka nosi ga ke batla go itse gore go diragala eng mo lefatsheng ke tsena mo di-digital-e ke bala dikgang mo di dijithaleng, ka gore seya moya sone ga ke na sone, and-e ga nke ke re ke ipha nako kere ke a se gore ke tlhoke ke gone go utlwa dikgang gore go diragala eng mo lefatsheng. So ga re batla go itse dikgang tse di diragalang mo lefatsheng or-e batla go itse ka ga climate change ke ke tsene fela mo dijithaleng.

Thekenoloji e 'irile gore rona ba e leng gore ga re rate go reetsa seyalemoya re kgone re nne le kitso ya gore go 'iragalang mo lefatsheng re kgone re itse dilo tsotlhe tse di diragalang mo lefatsheng jaaka le ba ba theetsa seyalemoya ba kgone go itse gore go diragalang mo lefatsheng.

Batho ba na le go bua maaka mo dithekenolojing go tshwana le bo Facebook-u, bo Twitter. Mare ga e le gore o batla dikgang tsa boammaaruri ke nagana gore o tshwanetse o ye ko Google-u, o ye le ko News twenty four ke ko teng ko o tla kry-ang dilo tsa boammaaruri.

Ga ba ka re tsenyetsa thekenoloji ya five G tlebe ba re thusitse thata ka gore five G e bonako, e bonako thata ga gona gore gate Wi-Fi e a stuck-a, e bonako tlebe re thusegile thata-thata-thata.

Go nkamile ka gore go tletse ba le bantsi ba e leng gore ba phatlhalatsa dilo tse di leng maaka. Ba itlhamela maaka mme go sa ntse go na di le bone ba ba siameng babegadikgang ba ba buang dikgang tsa nnete ba e leng gore re ka ba sala morago e re ga ba fetsa go phatlhalatsa dikgang tseo ra di bala.

Ga tsala ya me e sena data nna ke na le data ke a kgona gore ke mo hotspot, gore le ene a kgone a tsene mo mafaratlhatlheng a romele dikopo tsa gagwe tsa tiro ka di-e-mail-i a ba a search-a le ko go ka hiriwang teng ko e leng gore a ka romela teng.

Nna ga ke motho yo e leng gore ke itse technology thata thata-thata yalo. Ke nagana gore batho ba IT ke bone ba ka kgonang gore ba thuse moo.